Imidlalo ye-elektroniki i-esport ngolwasemzini asikwazi ukuyithatha njengemidlalo yokwenyani kuba yona umntwana oyidlalayo usebenzisa ingqondo kuphela kwaye uyidlalela ubumnandi. Uhleli endaweni enye, akashukumi. Kanti xa ingumdlalo wombhoxo okanye ibhola ekhatywayo ayidlala ebaleni uyabaleka, igazi lifumana ukugijima. Usebenzisa ingqondo yakhe njengoko edlala nabanye abantwana, bayakhuthazana kwaye, like, umzimba wakhe uyakwazi ukuba uthathe inxaxheba uwonke akwazi ukuhlala engumntwana okrelekrele odlamkileyo ngenxa yemidlalo yebhola.

Inkulu kakhulu into abanokuyifunda abafundi ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. Okukuqala, indlela yokuziphatha. Xa ungumdlali webhola akufunekanga uziphathe ngendlela enobundlobongela. Xa ungumdlali webhola ufunda ukuba nokuba kumdlali lowo niwudlalayo niyatyiwa, aniphumeleli uyakwazi ukuzibamba umsindo wakho ungawukhuphi ngendlela ebonakalisa ubundlobongela kuba ukulwa nokubethana akuvumelekanga. Ukudlala ibhola kunceda abantwana babe nengqondo edlamkileyo bahlale, bengabantwana abakhawulezayo, abakhaphukhaphu. Kwaye loo nto inceda nengqondo yabo bakwazi ukuhoya kakuhle ngokukhalipha ezifundweni zabo.

Andiqondi ukuba abantu banolwazi ngenzuzo yempilo abayifumanayo ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo kuba ukuba bebeyazi inzuzo abanokuyifumana, wonke ubani ngenxakamela ukuba athathe inxaxheba kwezemidlalo. Ukudlala bona bakubona nje kuyinto yabantwana kungeyonto inokuba babe nenzuzo abanokuyifumana bebona bebadala. Ukudlala bakholelwa ukuba xa udlala uchitha nje ixesha, akukho nto uyizuzayo. Kodwa eneneni inkulu inzuzo oyifumanayo kuba ingqondo yakho iyadlamka, uyakwazi ukucinga izinto ezinenkqubela phambili kuba wonwabile.

Eyona nto ebaluleke ngakumbi ebomini bam kukuba ndichithe ixesha lam ndigxila kwiincwadi zam kuba ukuba ndichitha ixesha lam ndigxile kwizifundo zam ndizawukwazi ukuba ndipase ngamalengiso. Ukuze ndikwazi ukuba xa ndifika kwibanga leshumi elinesibini ndiphumelele ngamalengiso kwakhona ndikwazi ukufundela le nto ndithanda ukuba yiyo. Ukuphumelela kakuhle ibanga leshumi kum kubalulekile kuba kuza kuqinisekisa ukuba ndiyayifumana indawo kumaziko emfundo enomsila. Kwimihla esiphila kuyo ngoku kunzima kakhulu ukufumana indawo kumaziko emfundo ephakamileyo kuba baninzi abantwana abapasayo. Ngako ke kufuneka ndipase ngamalengiso ukuze ndibe kwiqela lokuqala lokwamkelwa kwimfundo enomsila.

Ndicinga ukuba iMamelodi Sundowns lelona qela linekhithi ezigqwesileyo kuba eli qela lilo elihamba phambili ngokuba nempumelelo kumaqela ebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika. Nangona ekhona namanye amaqela ebefudula ehamba phambili kodwa akakhange azibonakalise ukwenza izinto ngendlela iMamelodi Sundowns eyenza ngayo. Kwaye into ebangela ukuba ndithi inekhithi ezigqwesileyo kukuba kuyabonakala ukuba eli qela lithatha abadlali abasemgangathweni, zonke nje izinto zalo zikumgangatho ophezulu kakhulu.

Owona msebenzi wolonwabo ndiwubona ngathi ungenziwa lulutsha nabantu abadala ngumsebenzi wokuba yi-tour guide. Abantu abadala ke bona abazi kuba zi-tour guides kodwa baza kube bencedisa i-tour guides apho kuza kufika abatyeleli kuloo ndawo itsala umdla kubatyeleli. Abantu abadala indima yabo iza kuba kukubabalisela ngemvelaphi yesixeko eso, amasiko nendlela ekwenziwa ngayo izinto, ufundise abantu abatyeleleyo. Abantu abatsha ke bona baza kubathatha babase kwiindawo ezifana namalwandle iindawo ezifana ne-falls, iindawo ezifana nendawo ekuthwa kukhona isinuka apho bazawube beba bonisa ubuhle bendalo.